Bogologolo motsogapele o ne atisa gore batho ba tsamaye ba sa rwala ditlhako gore a bontshe bosakhutling, boikanyego le go iketlisa mo ditirong tsa gagwe. Maitlhomomagolo a puo ya gagwe, e ne e le go tlhotlhomisa batho gore ba itshware sentle, ba nne le tlotlo mo motseng mme ba tshepe le go latela melao le ditaelo tsa puso kgotsa setšhaba. Ka tsela eo, o ne a batla go aga setšhaba se se ikegileng se ikanyega le se se ikaegileng se tshepega e bile se tlhompepega se ikanyegile.

Go ruta bana poko ya lelapa fela jaaka poko ya lotso lwa ga go thusa go aga boitlotlo jwa bone ka go ba golaganya le medi le bošwa jwa bone, e ba naya maikutlo a boikgantso, boitshupo le go nna karolo ya lelapa le setšhaba, seno se nonontsha dikgolagano le letsapa le go thusa go fetisetsa mekgwa e e botlhokwa le hisetori kwa kokomaneng e e latelang.

Re bua ka kgotsa lenyalo la setso le le itebagantseng le kopo ya ngwao magareng ga malapa go na le go abelana dithoto fela. Mofuta ono wa lenyalo o gatelela tlotlo kgolagano tsa lelapa le go nna le seabe mo setšhabeng.

Fa re bua ka bojalwa ba Setswana re bua ka botlhokwa jwa bojalwa mo setšhabeng, tsela e bojalwa bo dirisetswang go keteka ditiragalo tse di farologaneng, le ditlwaelo, le melao e e amang ya bojalwa. Re ka bo bua ka ya bojalwa jwa Setswana jaaka morula, phane kgotsa bojalwa jwa ntlo, le dikotsi tse di ka ka tiriso ya bojalwa ka ntlha ya go se lekalekane.

Ee, mo ditsong di le dintsi go akaretsa le ngwao ya Setswana, ngwana a ka tewa leina la rraagwe kgotsa nkokoagwe e le tsela ya go tlotla le go gopola maloko a lelapa. Tlwaelo ke go tlhopha maina a a bontshang tlotlo le go boloka bošwa jwa lelapa bo tshela. Gantsi go dirisiwa maina a pako kgotsa maina a lotso. Go naya ngwana maina go golaganya ngwana le bagolo-golwane ba gagwe le go nonotsha dikgolagano tsa lelapa.

Go batla monyadiwa go botlhokwa ka gonne go bontsha tlotlo le boineelo go tswa lelapeng la monyadi go ya go lelapeng la monyadiwa. E letla malapa ka bobedi go kopana, go ka lobola le go dumalana ka dipeelano tsa lenyalo. Tiragalo eno, e sa ntse e le botlhokwa mo setsong sa Aforika Borwa ka gonne e tiisa dikgolagano tsa malapa, e tlotla dingwao, le go aga tshepo magareng ga baagi.

Nnyaa, ga go phoso gore ngwana yo mmotlana a tsholwe pele ga bokgaitsadie ka gonne thulaganyo ya botsalo ke ya tlholego e bile ga e ka ke ya laolwa. Se se botlhokwa thata ke lorato, tlhokomelo le tlotlo mo teng ga lelapa, e seng gore ke mang yo o tsetsweng pele. Ngwana mongwe le mongwe o na le seabe se se kgethegileng, go sa kgathalesege gore o tshotswe ka thulaganyo efe.

le tlhabologo ya segompieno di sa ntse di supa pharologano e e bonagalang mo kapari ya setso. Mo gantsi batho ba apara diaparo tsa setso ka botlalo ka dinako ya meletlo. Ba dirisa dilwana tse di tshwanang le leteisi, dikobo, ditlhako tsa Setswana, ditlhako tsa setso le dipheta tse di supang ngwao ya bone. Mo mafelong a kwa ditoropong kgotsa a segompieno, diaparo tsa setso di ka nna tsa aparwa fela mo ditiragalong tse di kgethegileng kgotsa tsa kopangwa le mefuta ya segompieno go bontsha ka fa setso se fetogang ka go se sa ntse se le botlhokwa.